Ndingaziva kabuhlungu kuba kaloku kule mihla sikuyo ngoku asinokwazi ukuvumelana naloo nto. Kwaye ke enye into ekufuneka ndiyenze kukuzama indlela yokuxhulumana nomntwana, ndibuze kuye uba uziva njani nale nto yokutshatiswa kwakhe. Ukuba akavumelani nayo kunyanzelekile ndithathe ndinyukele kwinqanaba elingasentla ndiyozama ukufumana uncedo noba kusemapoliseni enzele abuye umntwana.

ibhasi sesona sithuthi ndingathi singafane sisetyenziswe kakhulu ngabantu kuba mancinci amaxesha okuba uve kuthiwa nako idibene nengozi okanye ezinye izinto. Ewe, iba late nanjengezinye izithuthi ingafiki ngexesha, kodwa ukukufikisa endaweni apho uya khona uphephile yeyona nto ndiqiniseke ngayo ukuba iyayenza. Mna ndingatsho ndithi ibhasi sesona sithuthi kumele sikhethwe kakhulu ngabantu.

Ukwenziwa komtshato omhlophe kokona kucutha ixesha elininzi kwaye lufuna imali eninzi. Yiloo nto wona ungeloncedo kumsitho onjani.

Ngokwan ukucinga mna andinokwenza umsitho womtshato. Into endinokuyenza kukuzikhethela nje umshato kuba kaloku ngowona mtshato sibhilonga kuwo singabantu abamnyama.

Eyona nto yenza ixhala kukuba xa ndithi ukhupha abantu ukuba bayondilobolela leyo ntombi ndicinga ebazali bentombi ukuba kazi uba baza kuyivuma na le nto ndizama ukuyenza kuba kaloku andinaxhala lentombi kuba yona sendithethile nayo savumelana. Ingxaki isekutheni abazali bona bazawulibona na ixabiso lam okanye bazowuva na umthamo wam lowo ndiza nawo ndizocela intombi.

Iingxaki abadibana nazo abantu abadala xa bebuyela ezilalini kukuba abaziqhelanga iindawo iindlela esihamba kuzo apha emakhaya. Kwaye nezinto esizenzayo bazibona zingeloncedo kuba kaloku bona baqhele ubomi obukhawulezayo. Yonke into yenzeka ngokukhawuleza kubo kwiindawo abahlala kuzo.

Kubalulekile ukufuya nokulima xa ungumntu ohlala ezilalini kuba ngobona bantu banomhlaba otyebileyo. Kwaye kulula kubo ukufuya kuba yonke into ilapha kufutshane, amanzi kunye nengca nakanti ke nomhlaba xa ungumntu olimayo ufumana ezona zithelo .

Ewe, akhona amabali amahle emitshato elungiselelweyo. Kuxa abantu bakhona bebeyenzile yonke into yabo benza namacebo wabo uba babonisana ngayo yonke into abaza kuyenza. Kwaye yonke loo nto bayenza bephantsi kwezandla benezandla ezibancedisayo, iifemeli zabo zime nabo kwaye yonke loo nto bayenza ngothando kunye nembeko kuwo wonke umntu okufutshane nabo. Yiloo nto ke kuye iye imitshato yabo iphumelele kwaye ibe nemiphumela emihle .

Ubuntu babantu abahlala elokishini abufani nobomi babantu abahlala ezilalini, bohlukile kakhulu. Ubuntu bomntu ohlala edolophini budinga imali kakhulu, yonke into ingemali. Xa engenamali esandleni ubomi bumile kuye, kwaye yonke into kuye ingaske ayenzelwe. Ukuba akenzelwanga nto abukho ubomi kuye. Yiloo nto ke ubomi bakhe buhleli bungathi bulula kuba okokwakhe nje kukuhlala phantsi yonke into ize kuye.

Abantu abanintsi bayakholelwa ukuba isiXhosa lolona lwimi lunzima kakhulu. Kube nzima kakhulu xa ungakhulelanga kulo kuba kaloku yonke into ephaa isisiXhosa .

Sonke siyayazi ukuba isiNgesi lolona lwimi wonke umntu ululangazelelayo kodwa ayithi loo nto umntu makazilibale imvelaphi yakhe. Yiloo nto kubalulekile uba umntwana ngamnye makasazi isiXhosa, makayazi imvelaphi yakhe, makazazi ukuba ungubani kabani esuka phi.

Imiboniso evela kumabonakude yiyo kanye le enzekayo mihla le kwiindawo zasezilokishini kuba kaloku zonke ezi zinto zivela kumabonakude zizinto ezenzeka mihla nezolo.

Isinxibo esidla ngokunxitywa ngamakrwala ngukhakhi. Lowa khakhi ufumaneka kwizitolo ezithile, akafumaneki kuzo zonke izitolo kwaye akanxitywa ngumntu wonke lowa khakhi unxitywayo. Unxitywa ngumntu ophuma ebhomeni, ibhoma ke kulapho bahlala khona inyanga yonke abo bazoba ngamakrwala ngelo xesha.